Metswalle ya ka nna mmino o ko o ratang ene kea tseba lona ha le utlwisisi hobaneng keo rata, ke mmino wa gospel. Mmino wa gospel ke o ratelang, ke o ratela hore ha ke o mametse ke utlwa manyeloi kapa moya o halalelang o kena ka hare ho nna, mme ke na le tumelo ya hore ha keo mametse dintho tsa ka di a loka, ditsela dia buleha, ke ka hoo le bonang bophelong ba ka ke dula ke na le dintho tse ntle tse etsahalang, ke ka baka la hore ke mamela mmino o rorisang mme o tlotlang Ntate Modimo.

Nna nka kgetha motho wa nnete hodima chat box, hobane chat box e na le dikarabo tseo di kentsweng ke motho, mme dikarabo tsa teng ke dikarabo tse sa fitileng. Ha o bua le motho, motho o kgona ho hlalosetsa ntho ho fetella a be a etse le mohlala, o kgona le ho botsa le dipotso tse ding tse ngata.

Hore bana ba ka ba fumane Wi-Fi, ke maikarabelo a ka tlamehile ke etse bonnete ba hore bana ba ka ba na le Wi-Fi kapa yona data ya ho etsa dintho tsa sekolo. Tletlebo ya Wi-Fi ya library nka e kenya hokae, nka e kenya diofising tsa masepaleng wa mona moo ke dulang teng, hore ba leke ho lokisa Wi-Fi ya moo library.

Wi-Fi ya e hloka nomoro ya lekunutu hobane, le ha motho a eme gate-ing ya hao kapa a feta seterateng, e ya hlahella founung ya hae, mme a ka kgona hore le yena a e sebedise. Ka hoo, o tlamehile hore Wi-Fi ya hao o etsetse nomoro ya lekunutu e tsejwang ke wena fela le ba lelapa la hao.

Ee, nna ho ya ka nna, ke re dikuranta di ne di ruta, mme hape di ne di thusa bana ka mesebetsi ya bona ya sekolong, hobane dikolong hangata bana ba ne ba hloka ditshwantsho, hore ba ye ka tsona dikolong. Mme o ne o tseba hore hao qeta ho bala kuranta e la ya kgale o no e beha ka ntlung o no sa e lahle, mme bana ba sekolo ne ba e sebedisa mesebetsing wa bona wa dikolong.

Butleng banna hee, ke tla le hlalosetsa hore na playlist ke eng, e fumaneha kae le hore e sebetsa jwang ka mehlala e fapaneng. Ha re qale mona pele, playlist ke eng? Jwale playlist ke lenane la dipina kapa di-video tse hlophisitsweng hore di bapale ka tatellano ho latela hore seo motho a se ratang kapa seo o se batlang. Jwale playlist e fumaneha kae, playlist o ka e fumana Youtube, o ka e fumana Spotify, o ka e fumana le ho kae le mo Apple Music. Playlist e sebetsa jwang, o kena mo app-ong ya hao ya mmino o batla dipina tseo o di ratang kapa di-video tseo o di ratang, o tobetsa moo ho ngotsweng add to playlist kapa create playlist, o rehe lebitso la playlist ya hao, mohlala o ka nna re fela lebitso la dipina tse monate wa letsatsi.

Ntate ralebenkele, ke rekile data ya mashome a mahlano mona, ha ke fihla founung ya ka ke re ke e kenya ha e bonahale letho hore ke e kentse, jwale data ya hao ke enana ke kopa wena o leke ho e kenya founung ya hao o shebe hore ya sebetsa na, mme ke kopa nna o mphe data e ngwe hape ya mashome a mahlano.

Hore ke kgutlise Wi-Fi e ntseng e tima ntse ke e sebedisa, ke tlo etsa bonnete ba hore ke ntse ke na le lebokoso la Wi-Fi ya moo ke rekileng teng, ke tlo e kenya ka hara lebokoso, ke kenye le dintho tsa teng kaofela tsene di le ka hara lebokoso. Ke etse le bonnete ba hore selipi sa moo ke rekileng Wi-Fi se teng, mme ha ke qeta ke kgutlisetse moo ke rekileng teng.

Ke nahana hore ke ntho e sa lokang, hore mong wa moo ke hirileng teng a hatella maikutlo aka hore ke sebedise Wi-Fi ya hae le ha ke sa batle.

Hore motlakase ha o le siko marangrang a ka a sebetse, ke tla etsa bonnete ba hore ke ithekela Wi-Fi e charge-wang hore le ha motlakase o le siko, yona e dule e na le beteri, mme ke dule ke na le marangrang mosebetsi o kgone ho tswela pele.

Banna ke fumane tsela eo ke bolokang data ka yona. Tsela ena e nthusitse hore data ya ka e se ke be ya fela ka pele. Ke boloka jwang data ya ka, ke e boloka ka hore ha ke sa e sebedise ke dula ke e kwetse. Ya bobedi ke boloka ka hore? Ke boloka ka hore ke se ke be ka download-a di-video kapa mmino ka data ya ka.